Iye, zanele begodu zisebenza ngefaneleko nanoma kwenzeka ingozi kwamanye amalanga kodwana kikho koke zisebenza ngefanelo.

Amathranga amanengi anokwenza umkhuba wokuthi akhambisane wodwa, akhambe endleleni maqabana bese lana bakhambe stararha. Babange bonyana kube nekhonvoyi nofana kube nethrafigi endleleni ye-N one lapho abanye abantu bayabambezeleka bafuna ukuya emakhaya, abanye bafuna ukuya emisebenzini, abanye baya eenkolweni.

Lapha kukhamba khona iimbhesi akumotjheki khulu kufana njengalapha kukhamba khona iinkoloyi.

Iye, ngiyakareka ngombana ngiyazi bonyana ngizokufika ngesikhathi lapha ngiyakhona kodwana kuyingozi.

Iye, zinomthelela omuhle ngombana ngizo ezithutha ipahla ukusukela kwamanye amazwe ukufikela kileli lizwe lethu.

Ukukhamba ngebhesi indlela ede akasimnandi ngombana kugcina emgogodlweni kubuhlungu nemahlalweni kubuhlungu nakho. Ugcina sewudiniwe ukuhlala phasi, ugcine udinwa nokujama ngombana uzokulinga ukujama kodwana ugcine sewuhleli phasi ngesibanga sokobana udiniwe.

Amanye iye, amanye awa.

Iphasi awusaliboni njengalokha nawukhamba ngemodere nofana ngebhesi kodwana ulibona kuvela ngaphezulu.

Umbuso kufanele ubatjheje ngevikeleko, ubatjheje ngenakekelo nangokwezepilo.

Kubalimaza khulu ngombana amakhwitjhi ayabalimaza abomma laba. Yeke-ke imali loko nayikhuphukako nabo bagcina baphela umoya.

Awa, amerenke awakahlwengi ngombana kunawo woke umuntu lapho othengisako kunento ayithengisako. Yeke-ke amaphepha azoloko akhona ngaphakathi kwerenke neemplastikana zamazimba ezithengwa bakhweli beenthuthi zizokusilaphaza indawo nofana iteksi renki.

Iye, ziyakhambisana nobujamo bomnotho.

Urhulumende anganikela ivikeleko lamapholisa kibo abantu bama-Uber, abantu bama-Uber bavikelwe mapholisa ebantwini bamateksi nebantwini abazizitha kibo. Lokho kungenza bonyana kube ngcono khulu emaphilweni wabantu bama-Uber ngombana bayavikeleka njenganje abanalo ivikeleko bazivikele bona begodu bathole izindlela zokwenza izinto.

Mhlamunye abosomarhwebo werhwebo elincani adelelwe mkhambi, abanye balwe nabakhambi, abanye batjelwe bakhambi nofana ma-tourists.

Abakhamba ngeenkoloyi zabo imali yepetroli iphuma budisanyana kibo ngombana qobe mihle le bahlala bakhipha imali yepetroli.

Kufanele kuqatjhwe abogadi beenkampani ekungasi ngezakarhulumende. Kuqatjhwe namapholisa bonyana abagade, abatjheje.

Awa, akukalungi lokho ngombana abantu bangafika balebe abotsotsi.

Akakhuzwe nangabe akezwa akaqothwe kufakwe omunye ofuna umsebenzi ozokufika ngesikhathi.

Abosamateksi nofana abatjhayeli bamateksi akusibo kanengi abavane bafune amateksi wabo akhwelwe agcwale ngokudluleleko, kanengi bakhweli bamateksi.

Imiphakathi izuza ilwazi nokubona abantu abatjha, ukuvakatjhelwa. Kuthi ngemva kwalapho kwezeenkhwelo nokho banawo amateksi, banazo iimbhesi ezikghona ukubathutha zibase endaweni lezi ebafuna ukuya kizo neentreyni zikhona neemphaphamtjhini.

Abatjhayeli abathatha amakhambo ngeenkoloyi zabo bakhamba kamnandi ngombana bakghona ukuphuma kwabo baye esitolo nofana komunye umuzi bangene ngaphakathi ejarideni kanti lokha nawukhamba ngesithuthi somphakathi ukhamba ufike lapha bakuhlisa khona bese uragele ngeenyawo bewufike lapho ufuna ukuya khona. Umehluko kukuthi lo omunye ufike msinya begodu ufika ngendlela asuke ngayo kwakhe lapha aya khona, omunye kufanele akhambe ngeenyawo.

Ithraga kufanele ikhambe ngo-one twenty, one sixty kuya phasi.

Ngemva kweenyanga ezimbili nofana eyodwa kufanele amathraga atjhugulule amatayere.

Abaphulelwe amaphesenti alitjhumi.

Akube namapholisa nabogadi abahlomileko ebaziinkampani ekungasingizo zakarhulumende.

Iimphaphamtjhini ezithatha amakhambo amade ziyabambezeleka nakufanele zikhambe ngombana izulu kungenzeka bonyana liyana nofana kunomoya omkhulu okhamba phezulu emoyeni noma phasi lapha isphaphamtjhini sizokuphapha khona nofana sizokuthoma ukhamba khona.

Anginakho engingakuthandiko ngaphandle kokuthi kuyenzeka bonyana ngesinye isikhathi beze ngobutsotsi ekoloyini. Bazenze bona abatjhayeli laba.

Abanye babatjhayeli be-Uber akusibo abatjhayeli bamambala kodwana bathethe imininingwana yabatjhayeli bazenza bona bakhamba lokho kwenza bonyana kungabi kuhle begodu nabatjhayeli laba

Iye, singaphunguka nange kungenziwa indlela yamathraga kwaphela ku-N one.

Akunamonakalo ongako owenzekako.

Kwenze iintjhijilo zaba zinengi khulu.

Ngazi uMahlangwana, ngazi uMratha, ngazi uHlokwekomo.

Kufanele abakhweli bazo bakghone bonyana bathrekheke ngaphakathi kwemodere leyo abayikhwelileko.

Bajama isikhathi bazilinde iimbhesi bonyana zize zizobathatha.

Kwamanye amalanga ibhesi ifika lada kwamanye amalanga ifika msinyana yeke-ke lokho kwenza kubebudisi kubasitjhijilo sabantu abakhwela iinthuthi lezi zebhesi ngombana abazi ukuthi ibhesi izokufika nini namhlanje nofana kusasa izokufika nini.

Kulula bonyana wenze ingozi ngombana indlela leyo ibanentuthu u-driver nofana umtjhayeli akakghoni ukubona phambili.

Kuphungula imijeje neengozi zeendlela ezingabangwa ziimbhesi nofana ziinkoloyi nazikhamba endaweni yinye.

Uyakghona ukusukuma uyokubawa umtjhayeli bonyana akajame nawe uzikhulule.

Into eyenza bonyana kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi mathikithi lawa nofana yindlela nayo nofana yipetroli iintengo zepetroli nazikhuphukileko nalo ithikithi nofana iintengo zokukhwela ibhesi ziyakhuphuka.

Umuntu ufuna ukuphuma kwakhe aye lapha ayakhona afike lapho azijamisele yakhe imodere lapha azoyithola khona godu nakabuyela ekhaya abuyele kwakhe ngendlini angayokuhlika esitradeni kude le bese eze ngeenyawo kwakhe.

Ipetroli nayikhuphukileko kubabudisi ngombana iintengo nazo ziba phezulu.

Lokha nakukhuphuka intengo abantu bangakazi bangakatjheji kwenza bonyana kube budisi ngombana uthole umuntu nakaye endaweni lapha kugcwaliselelwa khona iimbaseli nofana ipetroli azithole sele akhiphe imali enengi kanti yena bekangazi bonyana uzokuhlukana nemali engako.

Iye, kulungile ngombana nguye urhulumende owaziko bonyana abantu benarheni leyo bayitlhoga kangangani nofana bazokulimala kangangani yeke-ke nguye ekufanele enze isiqunto sokobana uyihlalisa njani indaba yeembaseli ngombana nange zingaphathwa makhamphani angaphandle korhulumende kuzoba nemiraro eminengi ebangwa makampani lawo ngesibanga semali.

Iye, inzuzo yinengi yona begodu abantu abazenzako iimodere bayazuza kizo nabantu abazisebenzisako bayazuza nabantu abathengisa iimbaseli nabo bayazuza.

Isabelomali yomuntu ithinteka khulu lokha nakanemodere ngombana kuba neentwezinengi ahlangabezana nazo endleleni lokho kufaka hlangana iimbaseli nokuthi imodere kufanele ivaswe namatayera kufanele athengwe nawo yeke-ke, lokho kuyayithinta isabelo mali yomuntu ngombana uthola umuntu ahlukana nemali enengi angakazimiseli nofana azithole anemali ngombana akakathinteki mhlambe ngaleyonyanga nofana ngaloyonyaka.

Abantu abasebenzise iinthuthi zomphakathi.

Ukudla kuthuthwa ziinthuthi ezisebenzisa ipetroli lokho kutjho bonyana nange kungakhuphuka ipetroli isithuthi lesi esithutha ukudla naso sizokukhuphula intengo esithenga ngayo ipetroli yeke-ke nokudla nakho kuzakuthinteka ngaleyondlela.

Kuyahluka ngombana kunabafundi abasemayunivesithi labo bavumelekile ukuthi beze nezabo iinthuthi ngombana ungathola bonyana umuntu usuka kude ngekhambo begodu mdala uyakwazi ukuthi abe nayo imodere, kuthi laba abasesebancani akukavumeleki ngombana kusese bentwana begodu zinengi izinto eziza neentjhijilo zokuba nemodere endaweni ethile nange yetjiwa ikoloyi kuzokwenziwani nawumntwana wesikolo.

Ngiyala ngombana iimbhayisigiri zikhamba kancani nawulinganisa neenkoloyi iinkoloyi uyakghona ukukhamba ibanga elide ngesikhatjhana esincani nawukhamba ngekoloyi kanti ngebhayisigiri ingakuthatha isikhathi eside.

Iye, zibhedere kuneenkoloyi zepetroli ngombana iintengo zepetroli nange zingehla nofana zikhuphuke nakukhanjwa ngeenkoloyi zegezi angeze zirhwatheke iinkoloyi zegezi emrarweni wepetroli.

Abatjhayeli bamateksi bathenga ipetroli mihle namalanga yeke-ke nange kungakhuphuka ipetroli kutjho bonyana isithuthi sabo naso zizokufuna imadlana enengana bonyana sikwazi ukuthutha abantu, lokho kutjho bonyana nentengo yokukhwela iteksi nayo mude ikhuphuke.

Kunengi okungonakala nabantu abasebenzako angeze bakghona ukuya emsebenzini lokho kutjho bonyana imali nayizakutlhayela enarheni le nabantu nabo bazokusilingeka kufana njengalokha ngomnyaka ka-twenty twenty nge-lockdown kwaku nentweezinengi ezazijanyisiweko iphasi nalo lajama.

Kuyangikghwatha khulu ngombana amathikithi nasele abiza khulu kutjho bonyana isithuthi naso sibiza khulu

Iintengo zamabhesi zikhamba zodwa lokho kutjho bonyana kungakho nakwehliswa intengo yepetroli ibhesi yona ayehli.

Kubalimaza khulu ngombana imali abayithola emakhitjhini yincani ayisiyinengi.

Kufanele kutjhugululwe amathikithi la ethengiswako kugcine kuthengiswa lawa akhamba ngamakarada angalahlwako umuntu akhiphe imali kwaphela agcwalise ithikithi.

Kufanele kuqalwe ubujamo bomnotho wenarha kuqalwe nendlela abantu ababerega emakhitjhini abarholiswa ngayo kuthi ngemva kwalapho kubonwe bonyana ikhutjhulwa njani nofana yehliswa njani intengo yamathikithi.

Iye, kufanele urhulumende angenelele.

Iye, kungabadosa ngombana intengo yepetroli nayo iphezulu yeke ke nangabe ibhesi iphasi nakho kutjho bonyana abantu bazokuthoma bafune ukukhwela ibhesi ukudlula iimodere zabo.

Kanengi ngidlumbana bonyana ziinkhamphani ezidlelezela abakhweli.

Ungakutjho kokubili kodwana ibonakala ngasuthi abatjhejwa abakhweli.

Iye, ngibona zikhambisana kuhle.

Iye, ngibona kumkhumbulo omuhle loyo ngombana abantu abasepentjhenini bazokghona ukuthi nabo basebenzise iinthuthi ezifana nebhesi.

Kufanele babe namakarada azobatjho bonyana laba barhola ipentjheni kuthi kube ngiwo abakhwela ngawo amabhesi.

Iye, ngidlumbana bonyana kufanele baqalwe.

Kungabasiza khulu ngombana intengo yebhesi yona nayiphezulu bona basakghoni ukukhwela ngenani eliphasi nanoma banganamali enengi.

Nabangaphulelwa i-twenty percent.

Ziyalinga bonyana zibatjheje kodwana azibatjheji ngokupheleleko.

Ngokubona kwami azenzi ngombana kuneendawo lapho iimbhesi zitlhayela khona zingakhambi khulu.

Kanengi iye bafika ngesikhathi.

Abanengi bakhona iye babaphatha kuhle ngombana babantu abaphila nabo emphakathini.

Iye, ngibona zanele begodu ziberega ngefanelo.

Ngokubona kwami iye kuyasebenza ngombana ibhesi nayaziko bonyana kufanele ikhambe endleleni yayo iteksi nofana imodoro yomunye umuntu izoyivula indlela ukuthi ibhesi idlule ngombana mzila wayo.

Ukwenzela bonyana zibe nendlela lapha zikhamba khona zodwa begodu zingatjhayisani neemodere nofana namateksi.

Awa, akusikanengi.

Kuqakathekile bonyana zikhambe eendleleni lapha kuyisikontiri khona ngombana lapha kuyigrabula i-dust nofana ithuli liyaphakama lingene ngebhesini abantu burhitjheke.

Likhulu khulu nekhulu namatjhumi amabili amakhilomitha nge-awara.

Kufanele ahlawuliswe ahlawuliswe yikhamphani ayisebenzelako.

Kukobana ibhesi ingena koke ikhamba ijama begodu inabantu abanengi abanye abakwazi ukuzibamba abanye bayadelela.

Ithuli liyaphakama lingene ngaphakathi ebhesini kurhitjheke abantu nofana abakhweli.

Kusiza ngokuthi ibhesi ikwazi ukugijima ngendlela ekghona ngayo ukuthi ifikise abantu lapha bafuna ukufika khona begodu ingatjhayisani neenteksi nofana iimodere.

Uyabawa bonyana bajame uyozikhulula nofana uye endaweni yokuzithuma engaphakathi kwebhesi nangabe ibhesi leyo inayo.

Kuya ngokuthi ikhamphani leyo yebhesi ithumbile nofana ilobile iinyanga lezo nofana unyaka loyo mhlazana ikhuphula nofana yehlisa intengo zayo begodu iya nangokuthi iintengo yepetroli ijame njani.

Ngiphatheka ngeendlela ezihlukileko kodwana akusimnandi ukukhamba nabantu abanengi ngaphakathi kwemodere yinye.

Abanye iye abanye awa.

Kuya ngokuthi iteksi leyo mhlobo njani nangabe yi-quantam awa nokho uyakghona ukuhlala bowuledlhe kodwana nangabe masiyaya niyaminyezelana.

Awa, ngokubona kwami awakakulungeli ngombana ezinengi zakhona ziimatlhere.

Godu awa angabukumbona orhamulileko kanengi abaseli nabasemsebenzini kodwana basela ngemva kwalapho.

Ngiyakareka nange ngirhabile nami kodwana nangakarhabi ngiyasilingeka.

Kungaba kuhle khulu ngombana iimodere zabo zizoba zisendleleni nemphilo zethu nazo zizobe zisindiswa.